Nkoko wa me o nkile a mpolelela gore matlakala ga a ntshiwe ko ntle bosigo. Fa le ka dira jalo, go ra'a gore bosigo le ka se robale gonne baloi ba tlebe ba bina-bina mo dijarateng tsa lena.

Batlhami ba tshwanetse go netefatsa gore mongwe le mongwe yo a batlang go dirisa tiro ya bone dipapatso, ditshwantsho, dikarabo, dikaelo kgotsa dingwaga o kopa tumelelo pele. Se se tshwanetse go kwalwa kgotsa go tlhomamisiwa ka fa molaong.

Ditiragalo tsa ditšhaba di ka nna tsa dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng go bontsha boswa jwa setso jo bo kgethegileng jwa Aforika Borwa le go rotloetsa boikgantsho jwa bosetšhaba. Mekgwa e e ka dirisiwang ke go tlotlomatsa mekgwa le meetlo ya setso, go rotloetsa kutlwano ya merafe le boikgantsho jwa setso, go ruta bašwa ka boswa jwa setso le go tsweletsa setso ka bojanala.

Ke le motsadi ke tlile go nna ke ngongoregile, ke tshwenyegile, ke ipotsisa gore bana ba ko kae mme ebile ke tla be ke batlana le bona gore ke itse gore a ba bolokesegile na.

A ke le motshameki wa kgwele ya dinao, ke ruta ngwana ka re tseya bolo siwe, lebelela bolo mme o nragele yone.

Bana ga ba na mathata ebile ba kgona go tsalana moroba, ba kgona go tlhaloganyana sentle go gaisa batho ba bagolo.

Ga ke phuthologe, ke nna ntse ke ngongorega ke ipotsisa gore a ngwana o siame kwa a leng kwa teng na, a ga ba mo utswa, a o tla fitlha gae a siame kgotsa nnyaa? A ga a tlhagelwa ke kotsi mo tseleng?

Ee, boitlosa bodutu bo ka dira gore ke nne le madi sekao, fa ke bina, gona jaanong batho ba dira madi ka go bina. Batho fa ba ba lebelela ba ka ba duela gore ba ba binele.

Setlhopha sa rugby kgale, se ne e le setlhopha se e leng gore go tshameka batho ba basweu fela, fela jaanong le batho ba bantsho ba kgona go tshameka. Ka jalo fa batho ba ba ntsho le ba ba sweu ba golaganya mo setlhopheng seo ba tshameka mmogo seo se ka dira gore go nne le kgolagano mo setšhabeng le kutlwano ebile se ka dira gore go nne le diphetogo gore batho ba ba sweu ba kgone go golaganya sentle le ba bantsho.

Ke itse gore batho ba kgale ba ne ba bitsa bana ba ba bolelela dinaane bosigo mme ke rutile ke nkoko wa me ka gonne o ne a rata gore botsa dinaane bosigo a re tseela dikgangkhutswe mme re mo utlwelela pele re ya go robala.

Maikutlo a me ke a a sa nnang sentle, ke utlwa botlhoko thata fa ke bona mafelo a go tshamekelwa a sa tlhokomelwa sentle ka gonne mafelo a ke ona a dirang gore bana ba seka ba tsuba diritibatsi kgotsa ba dira dilo di sele. Ba kgona go nna kwa park-eng kgotsa ona mafelo ao a go tshamekela mme ba kgona gore ba tshameke sentle, ka jalo mafelo a a tshwanetse go tlhokomelwa.

Ga o a tshwanela gore o dirise diritibatsi ka gonne diritibatsi ga di a tshwanela mebele ya rona, ga gona ope yo o tshwanetseng gore a dirise diritibatsi mme fa o dirisa diritibatsi ga o nne o na le kamano e e ntseng sentle le batho ba o tlabeng o nna le bona kgotsa o tshameka le bona fa o le motshameki. Ka jalo, diritibatsi ga di a tshwanela gore di letleletswe ebile ga di a letlelela gore di dirisiwe.